Kunomthelela omkhulu ngoba amadoda awafuni ukuthola usizo lwezempilo ngoba if uma kubenza njalo babukeka njengo kuba ntekenteke.

Bengingalanda odokotela abakwaziyo ukukhuluma ulimi olufanayo nabantu basemphakathini wami, ukuze bezochazeleka kabanzi ukuthi ingani kumele befunde ngezempilo.

Zicabange ungumphathi wesikhungo sezingcingo eziphuthumayo, unomthwalo wemfanelo wokuqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo.

Ukulapha ngesintu ikona okuhle koda kubuye kube kubi ngoba angeke wazi into efanele umzimba wakho, nengafanele umzimba wakho. So, ukwelapha umkhuhlane ngokwesintu kufanele ukwenze usutholile kudokotela wakho ukuthi ungakwenza kanjalo.

Lokhu kungabangela ukuthi amasosha omzimba ehle kakhulu emzimbeni bese egula kakhulu.

Zinomthelela omkhulu ikakhulukazi emakhaya ngoba othisha abaningi abafuni ukuyofundisa emakhaya, ikakhulukazi laba abanekhono ngezokufundisa ngezempilo.

Izinzuzo kungenzeka ukuthi uma imali ingekho amakhambi asheshe ukusebenza. Okuyingozi ngalokho kodwa ukuthi kungenzeka ukuthi amakhambi afike angamphathi kahle umfana omncane.

Kumele alufune ngokukhulu ukushesha ukuze odokotela bezokwazi ukuthi yini imbangela yokugula kwakhe.

Kungaba ukuthi isikole uma sikude nalapho umzukulu kagogo ayefisa ukuya khona kumubangele ukuthi angakwazi ukuthi afinyelele khona.

Ukuhlala kakhulu eduzane nomuntu one-TB. Othi uma ekhwehlela angawuvali umlomo or angavuli amawindi uma evuka ekuseni.

Cha alukho, ngoba kufanele ngabe uhulumeni uqashe abantu ukuthi behambele emakhaya besize iziguli esezikhulile ezingakhoni ukuya emtholampilo.

Kunomthelela omkhulu ngoba sebebaningi abantu abanezimoto manje and imigwaqo mncane. So, lokho kubanga izingozi eziningi emgwaqeni.

Ngokuhamba kukagesi, ezinye izinselela esabhekana nazo ukuthi asikwazanga ukubheka izimoto zethu eziphumile ukuthi sezikuphi, kodwa sasebenzisa omakhalekhukhwini ukubheka ukuthi-ke izimoto zethu zezikude kangakanani ukuthi zibuye.

Kufuneka kube khona imicimbi ezohambela emakhaya ikakhulukazi ukuze amadoda afundiswe ngokwelashwa kwawo.

Kungasetshenziswa amakhambi esintu kodwa ngaphambi kokuba asetshenziswe kungafanele kubhekwe kuqala ukuthi akufanele yini ukuthi angasetshenziswa kubantu.

Kungamele ukuthi umtholampilo ugcine imininingwano yomakhalekhukhwini yeziguli ukuze uma umtholampilo usubona ukuthi iziguli azisezi kumtholampilo, zizokwazi ukuthi zibathinte ngomakhalekhukhwini.

Kubalulekile ukuthi kukhandwe ama-ramp, ukuze izihlalo zabakhubazekile zifinyelele yonke indawo. Lokhu kubenza ukuthi bazizwe bebalulekile nasemphakathini.

Cha, angikholelwa ngoba ngisuke ngingazi izithako ezifakiwe phakathi.

Kuthelawayeka sekubekhona ingozi. Kutholakala ukuthi umshayeli obedle amanzi amponjwana uyena obange ingozi. Lokhu kubonakale ngoba kutholakale amabhodlela otshwala phakathi. Kube sekusizwa wonke umuntu obekhona endaweni kanye naye lo oshayele edle amanzi amponjwana, utshwala.

UThabo komele ukuthi aye kudokotela noma eklinikhi ukuze kutholakale ukuthi unomkhuhlane yini noma une-COVID-19.

Bengingeke ngizizwe kahle ngoba miningi imizi ezolahleka ngoba kukhona umlilo. Bengingabeka lonke ithemba lami kuzicishamlilo ukuthi zikwazi ukucisha lo mlilo.

Iziguli kumele zisheshe zibuyele emtholampilo noma kudokotela zichaze ukuthi akubonakali ushintsho uma zisebenzisa le mithi.

Kungenzeka ukuthi isiguli akekho umuntu omugqugquzelayo ukuthi aphuze imithi ye-TB aze ayiqede.

Kumele ukuthi uhulumeni noma ama-NGO akwazi ukuthi abheke yonke imitholampilo eshoda ngemithi bese eyihambisa ngesikhathi.

Kungamele ukuthi ngikhiphe ingane ecindezelekile bese ngibheka ukuthi ubani omunye olimele kakhulu. Ingane kanye naloyo olimele kakhulu kumele ukuthi baphuthunyiswe esibhedlela ngokushesha.

Kubalulekile ngoba amadoda awakhulumi, koda ngokuthola usizo, mhlawumbe bengaqala ukukhuluma ngalezi zinto.